Ke tla mo thusa ka ho founela maponesa. Ho mme a tla ho yena. Ke tla mo isa police station, ho yo tshwarisa motho eo a mo hlekefetsang. Ke tla dira hore a fumane thuso hang hang.

Batho ba kgona ho bolela le batho ba ka dinaheng tsa kantle. Ka ka founu, ka sellathekeng. Batho ba kgona ho dira meshomo ya sekolo online. Batho ba kgona ho mamela ditaba ka Wi-Fi.

O se berekise data ekare, o e kga difateng. Data e a tura. Ke o rekela data ena hore, o ngwale dilo tsa hao tsa sekolo. Ke a o kopa, nnahanele.

Ha ke be motho ya phomotseng. Hobane, ha ke tsebe hore ba tla fumana eng, device-ng ya hae.

Ke hore data ena ke e nyane. Nka se kgone ho e berekisa ho fihla nako eo, ba re e tlo e berekisa ho fihla nako eo. Hobane, ho na le dilo tse ngata tse tshwanetseng ke di etse ka yona.

Ba re, data founu e ja data. Ha fela o sa shomishe data. Founu e ya e ja. E ne le hona, data ha e sa bereke e fela ka pela. Hobane, o reka data ya nako eo e itseng. Nako e itseng ha e fihla data e ya fela.

Ke tla reka data ya kgwedi. Ho mme, ka shomisha Wi-Fi. Ha feela ho hlokahala hore ke shomishe.

Nna ne ke letsetsa seyalemoya ka mabaka a tlhekefetso ya bana le basadi. E feela ha ka fumana sebaka, hobane ne re kene re le ba bangata.

Re tla apara dikobo tsa formal. Ho mme ke tla tla ho tsa ka koloi ya ka. Hore re tsamaye.

Matsatsing a lekgone re shomisha. Chat GPT e dira bophelo bonolo. Hobane e tseba ntho e nngwe le e nngwe. Ha o na le assignment, o ka rela Chat GPT hore eo ngwalle. E fela o senke the way Chat GTP e ngwadilweng ka teng. Lebelela dintlha tse bohlokwa, hore o thuse hore o ka ngwala eng.

Re ka etsa hore dibaesekopo di goge mahlo. Ra etsa hore baesekopo e be le kgahlehisso ya hore batho ba nyake ho ya teng. Ra etsa hore batho ba bone baesekopo ka mokgwa oo ba ne ba e bona kgale.